Go batlega bopaki jwa go nna mo sekolong, tshupo ya tsalo, bopaki jwa bodulo, tumelo ya motswadi, le tshupo ya dingwaga tsa gago.

Dilo tse o tshwanetseng go di akanya ke tse di latelang, tsholofelo ya madi, dikgaolo tsa ditshenyegelo, dikgwebo tsa kgwedi le kgwedi, ditsela tsa tshireletso, tsela ya go duela. Mefuta ya dikarata ke e latelang, FNB gold credit card, Capitec credit card, Standard Bank blue, Store student credit.

Fa o ka adima madi, mme wa a busetsa ka nako, banka e tla go bona o le motho yo o tshepegang. Go tokafatsa sekoloto sa gago, duela dikoloto ka nako, dirisa karata ya sekolo ka kelotlhoko, tlhoma SMS alight, se letlelele diphoso di diragale mo karateng ya gago. Tsena mo go secured credit card.

Diphoso tse di tlwaelegileng ke tse di latelang, go sa fiwe tshedimosetso e e botlalo, go dira dikopo tse dintsi ka nako e le nngwe, go sa tseye tsia maemo a gago a madi, go batla karata ya madi a a kwa godimo ga maemo a gago, go nna le sekoloto se se fetang. O ka tlhomamisa ka go laela credit report-o ya gago, go batla karata tse di tshwanang le maemo a gago, go tlhopha banka e e tshepegang, le go dirisa tshedimosetso le boammaaruri go netefatsa gore o ka duela karata ka nako.

Botlhokwa jwa go buisa le go tlhaloganya melawana le maemo ke a a latelang, go itse maikarabelo a gago le banka, go itse ditshenyegelo tse di fitlhegileng, go itse letsatsi la tuelo, go itse gore karata e dirisiwa jwang, go itse dikotsi tsa go sa duele ka nako.

Di ka thusa batho ka go tlhaloganya gore karata ya sekolo ke eng le gore e dirisiwa jang. Go dirisa karata ka kelotlhoko, go tlhaloganya melawana ya go dirisa karata, go rulaganya madi ka nako a go duela karata, go itse se se diregang mo credit record-to ya gago, go ithuta go go sa fete limit-e ya karata, le go tswelela go ithuta ka diphetogo tsa melawana.

Dilo tse di tseiwang tsia ke banka fa e seka-seka kopo ya sekoloto sa karata ke tse di latelang, hisitori ya madi, mogolo jwa dikoloto, ditshenyegelo tse o nang le tsone, boitshepo jwa mokopi, nako o e dirileng mo tirong. Morokotso wa go bula sekoloto o bula jaana, hisitori ya tefelo, thirty-five percent, bogolo jwa dikoloto thirty percent, nako ya bo borui ya credit-e fifteen percent, mefuta ya sekoloto eo o nang le yone ten percent. Sekoloto se se godimo thata, thirty to thirty-five percent ya mogolo wa gago, se ka fokotswa di .

Dilo tse di molemo ka overdraft ke tse di latelang, go thusa mo tshoganyetsong, madi a a fitlhelega ka potlako, go adima madi otlhe ka nako e le nngwe, go tokafatsa credit hisitori.